Endicinga ubana ngaba ikhuselekile yibhasi, ngoba itekisi indlela onoteksi abaqhuba ngayo apha endleleni hayi ayikholiseki kakhulu kakhulu kakhulu. Bahleli nje bangxamile, bahleli nje bagqitha iimoto ngokukhawuleza ibhasi yona yona yona mna ndibona uba ikhuselekile ngoba yona ayingxamanga ihamba ngexesha layo kwaye ke ayonzakalisi. Akubikho zingozi zenzekayo zininzi ngebhasi, kodwa iiteksi ingozi ininzi kakhulu.

Enedekha eyenye ingathi yiyona ikhuselekileyo ngoba ibhasi ngamanye amaxesha iba ngathi ayinayo ibhalansi so ke ngoku iba ngathi iyathembakala kunale enedekha ephezulu, ngoba iba ngathi xa ijika ingathi izawa. Kwa le inedekha enye iba ngathi izawuwa yona xana ijika kodwa ingaphezulu ke ngoku kuleya. Iyoyikisa kakhulu ke ngoku yona le inedekha ezimbini.

Ndingajika ndihambe ndiyothatha ikhadi lam lebhasi, ndilindele ibhasi elandelayo emva koko ndifowunele emsebenzini ndichaze uba ndizofika leyithi ngoba bendilibele ikhadi lam lebhasi. Ndiphinde ndilinde ibhasi elandelayo ndiphinde ke ndihambe ndiyokhwela ndiye emsebenzini.

Njengomntu oqhele ukhwela ibhasi ndikhe yandivelela loo nto leyo kodwa ke kwacaca into yobana ngaba awukwazi ukhwela ebhasini ngoba ebhasini ekuhambeni kwebhasi kuye kubekho i-inspector ezingenayo ngoko ke awungethandi intoba ngaba uhliswe endleleni ebhasini. Okanye ufake umntu umqhubi webhasi engxakini ngenxa yoba ungakhange ube ubhatele. Andinawuthetha nomqhubi webhasi ndingavele ndihlike.

Mamela ke mmelwane wam, ibhasi inamaxesha ahamba ngayo, ibhasi ihamba emva kweyure, ibhasi ixabiso layo yi-twenty-six rand fifty, ibhasi ke sihlobo sam, yeyona yona ikhuselekileyo ngaphezu kuneteksi. Ibhasi kuyafuneka intoba ngaba uyilinde ibhasi ingalindi wena ngoba ixesha xa ifikile iya gqitha ayilindi kodwa yeyona yona ikhuselekileyo ke sihlobo sam mmelwane wam.

Ndingaziva kakubi kakhulu ngoba kaloku ibhasi kufuneka ngoba uba ngaba ibhasi ayilibambi ixesha kucacile uba nam andizulibamba ixesha lasemsebenzini ndizawufika ke ngoku ndibe leyithi nam emsebenzini ngoko ke ndingeva kakubi kuba kaloku kungafuneka ndikhangele enye indlela yoba mandihambe ndiyofika emsebenzini. Ngoku ibalulekile uba ibhasi igcine ixesha, ixesha layo.

Ndingahamba ndiye kukhangela enye indlela yoba mandihambe ndiyofika emsebenzini uba ngaba ibhasi ibonakala ngathi ayizulenza ixesha ngoba xa ingazulenza ixesha icacile uba nam andizulenza ixesha lam lasemsebenzini. Kungafuneka ke ngoku ndihambe ndiyokhangela enye indlela yokuba ndihambe ndiye emsebenzini mhlawumbi ndiyokhangela iteksi ndikwazi ukufika ngexesha emsebenzini.

Ndingangena ebhasini ndime ngeenyawo ngoba kaloku kungacaciseka ukuba ndime ngeenyawo bhetere ndime ngeenyawo ebhasi kunoba mandifike emsebenzini leyithi. Andinawukwazi ukufika emsebenzini leyithi so ndakukhetha uma ngeenyawo ebhasini kunoba mandifike emsebenzini leyithi ngoba ke ekugqibeleni abantu bemane begxidika ebhasini. Ndingakhetha uma ngeenyawo kunoba mandibe leyithi emsebenzini.

Ndingahamba ndiyobuza kumqhubi into yobana ngaba yeyiphi indawo anondimisela kuyo enondixhulumanisa nale bhasi ebekufuneka bendiyikhwele, ndicele kuye andicacisele uba ndingahlika phi na apho ndinofumana ibhasi apho iibhasi ezininzi zigqitha khona endinokwazi na kuyo lena ndikwazi kube kufuneka ndibe ndiyikhwele.

Ndingaya kumqhubi webhasi ndiyocela umqhubi webhasi andixelele uba yeyiphi indawo endinowuhlika kuyo enothi indixhulumanise nale bhasi bekufanele ndiyikhwele iya kule ndawo ndiya kuyo, ngoba kaloku andinawukwazi ukuqhubekeka nendlela yebhasi engayi kule ndawo ndiya kuyo. Kungafuneka into yobana ngela xesha ndiyazi ngayo intoba le bhasi ayiyi funeka ndiye kuyo mna ndicele udrayiva andicacisele uba ndingahlika phi okanye ndihlike endaweni endibonayo uba ikhona mhlawumbi iteksi endinoyifumana enondisa kule ndawo ndifuna uya kuyo.